Dumela Telkom, ke na le mosebetsi oo ke tlamehang ke o tsamaise ka potlako, empa Wi-Fi ya ka e ya sokodisa, e qadile ho sokodisa ho tloha Mantaha, ho fihlela kajeko e leng Labohlano, ke kopa thuso ka potlako.

Nkgono, bophelo ba di-cellphone e se e bona bo bonolo, bona ba haesale. Hana jwale cellphone o kgona ho ya kae kapa kae ka yona, o ntso e kentse pokothwaneng ya hao. Ha ho hlokahalo o mathele ka tlung ha o leka ntle, o re o lo araba selefounu.

Ha ke mametse radio ya se le hae, ntho e bohlokwa haholo ho nna ke thero, ke rata haholo baruti ba rerang. Ke qetetse ho mamela Radio Sontaha se fetileng, ke rata sebohodi se ba reng ke Ntate Thuso, lebaka ke hore o lotomanya ditaba tsa hae mme o tseba seo a buang ka sona, o keke wa bua ka Bebele, empa o soka o e phetha.

Naha ya rona ya Afrika Borwa ke naha e i thlomphang haholo, empa naha tse ding ha di itlhomphe. O tla fumana ba hlahisa dintho tse nyontshang tseo bana ba sa tlamehang ho di shebella. Ebe ba bona e le ntho e lokileng, ha di nthabise haholo dintho tsena.

Ha ke ya thaba ho hang batho ba Telkom, ke rekile router ka tjhelete e ngata ngata, empa ha ke so e fumane, ha ke rate tsela eo le sebetsang ka yona.

Ke founetse batho ba Wi-Fi, empa ha ke ba hlalosetsa hore Wi-Fi ena ya bona ya sokodisa, ba re ke lokela ho patala tjhelete e nngwe ka hodimo, hore ba tle ba kgone ho nthusa. Ke se ke patetse tjhelete e ngata haholo ho kenyeletswa Wi-Fi ena, ha ke utlwisisi hobaneng ha ba batla ke patale tjhelete e nngwe ka hodimo, ha kea thaba haholo ka tshebetso ya bona.

Difilimi tsa mona Afrika Borwa, e ne e le Long Walk to Freedom, Sarafina le Tsotsi. Ke ratile haholo Sarafina, ke e rata hobane e bapalla dikolong.

Mona Afrika Borwa, re nka ditaba tsa maka e le ntho e mpe haholo. Ho entswe mokgatlo o bitswang MDDA, o shebang ditaba tsa maka.

Metswalle ya ka, nna ke rata mmino wa marato. Ke rata mmino wa marato hobane, ke motho a ratang batho haholo, mme ha ke mametse mmino ena, e etsa ke be le lerato le fetelletseng.

Mehleng ya jwale, ho se ho na le maqhepe moo o ka fumanang ntho e nngwe le engwe o e batlang. Hore na e molaong, kapa ha e molaong, o di fumana teng di-video tseo, tseo di batlang.

Ho kenyetsa nkgono le ntatemoholo wa ka Wi-Fi, ho a ba thusa haholo hore ba seke ba reka data. Nkgono waka ke motho ya ratang ho shebella TikTok, e leng di-video, mme sena se tlo mo thusa hore a kgone ho di shebella, hobane data yona e fela ka pele, empa Wi-Fi e dieha ho fela.

Lerato motswalle wa ka, o bone na series yane ya Blood and Water e kgutlile? e tlabe e bapatswa ho tloha ka di eighteen tsa yona kgwedi ena. Jooo! ke thabile haholo, o tsebe ha e ne e fela lemo se fetseng, ha rea bona ho etsahetseng ka Puleng, ke thabile haholo, re tlo kgona ho bona ho etsahetseng ka Puleng le Fikile.

Matsatsing a jwale, ditshenyehelo tsa data di theko e boima, hana jwale data ya 3 gigabytes ho Telkom, e se e etsa diranta tse mashome a mahlano. Batho ba bangata ha ba sa kgona ho reka data, ka baka la hore ditshenyehelo tsa data di nyolohile, mme di aba imela.

Palesa motswalle wa ka, ke se ke batla ho ba influence-a kwana YouTube, empa ha ke tsebe ke tla bua kang, le hore nka etsa eng hore batho ba latele channel ya ka. A ko nthuse hle motswalle wa ka, nthuse o njwetse hore ke eng, tse nka qoqang ka tsona mo Youtube channel-eng ya ka, hore batho ba tle bang latele ka bongata.